Ingadu into ebaluleke kakhulu empilweni yami. Kodwa-ke kunezinto ekumele uzibheke kuqala uma uzoqala ingadi yakho. Kumele ubheke umhlabathi wakho ukuthi usesimeni esilungile ukuthi ungathatha izivande. Uma usuqeda lapho bese uyatshala-ke izivande zakho, uzinisele. Awu kodwa kuthatha isikhathi ukuthi zihlume. Ngazinisela izivande zami, ngazinisela, awu kwahluma, kwahluka. Ngalokhu nginisela ngizinakekela, ngikhipha nokukhula, ngizinakekela, nginisela ekuseni, nginisela nantambama. Hawu ngajabula ngenye imini sezivundile, sengivuna engadini yami. Kwakungijabulisa kakhulu lokho. Awu ngajabula, sadla, saphila ngayo le ngadi.

Njengengxenye yohlelo lwezolimo olusekelwa umphakathi, ngingathanda kakhulu ukuthi sihlangane nabalimi sizenzele owethu umanyolo. Ngoba lokho kuzosinceda kakhulu ukuba sehlise izindleko lezi besizothenga ngazo umanyolo. Bese-ke thina siyazenzela umanyolo. Kodwa-ke inobungozi-ke le nto ngoba, uma sesizenzelile lo manyolo kuyomele-ke sinisele izitshalo zethu. Ngoba uma singaziniseli ngalo manyolo wethu esizenzele wona, zizosheshe zife iy'tshalo. So kubalulekile kakhulu ukuthi sizenzele thina sokwehlisa izindleko, bese-ke thina siyazinakekelela iy'tshalo zethu siphinde sizinisele futhi ngokwethu. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungasiza kakhulu ukuthi le isitshalo zethu ukuthi zikhule.

Kungisize kakhulu ukufunda ngezinambuzane, kakhulukazi iy'ntuthwane. Bengingakwazi ukubaleka kwazo emphakathini, nasebantwini, kanye nasey'tshalweni. Intuthwane uma ihamba izula ithi ifuna ukudla, ibese igibela isitshalo esinempova ihambe-ke iye kwesinye isitshalo. Izothatha leya mpova leya, ithululele kule esinye isitshalo bese ziyasabalala. Zikhula kanjalo-ke iy'tshalo. Ukubaluleka kwey'ntuthwane yiko lokho ukuthi ziyasinceda ukuthi iy'tshalo zikhule. Zona ziy'funela ukudla, ngapha zikwazi ukuthi zikhulise iy'tshalo. Iy'ntuthwane zibalulekile kakhulu ey'mpilweni zethu njengabantu nabalimi futhi.

Izindwangu zoboya zibucayi kakhulu. Zidinga ukunakekelwa ngendlela eqophelekile. Uma uwasha izindwangu zoboya, uziwasha ngamanzi abandayo. Uphinde futhi uzineke, uma usuqedile ukuzineka, ubese uyazithula uzigoqe. Lapho-ke ngeke zize zishwabane. Azizwani namanzi ashisayo. Kubalulekile kakhulu ukuthi loko kwenzeke ukuze kugwemeke ukuthi izindwangu lezi zoboya zihlale ziphila isikhathi eside. Ngoba uma kungenjalo zizosheshe ziguge. Ziyashesha ukuguga.

Impova into ebaluleke kakhulu emhlabeni, ukuze izitshalo noma izimbali zikhule. Ngakho-ke ukusatshalaliswa kwempova uma futhi kusatshalaliswa ngumoya, kwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi kusabalale le mpova bese iy'tshalo ziyakhula. Ngoba besibheke kakhulu izintuthane ukuthi yizo ezisabalalisa impova. Kodwa-ke nomoya udlala indima enkulu ukuthi asabalalise le mpova, khona kuzokhula izitshalo nezimbali.

Yebo, uma bekunohlelo lukahulumeni oluhlinzeka ngoxhaso lwezimali abalimi abasafufusa endaweni yangakithi. Yebo, ngingangena. Ngingangena kakhulu ngoba umkhakho wezolimo uyili kusasa lethu. Umkhakha wezolimo akusiyona into engingathi kusasa ngeke isadingeka. Ukulima sikudinga njalo ey'mpilweni zethu, ukuze siphile. Ngingathanda kakhulu ukuthi ngingenele loxhaso lolu, ngokuba sizothuthukisana sonke njengabalimi. Sibonisane ukuthi singenza njani ukuba izitshalo zethu zikhule njengabalimi.

Ubuhle be-hydrophonics ngaphezu kokulima, okusekele okusekelwe enhlabathini kwendabuko. Into enhle kakhulu engasinceda kakhulu la edolobheni ukuba silime ngale ndlela.

Ukufuya iziklabhu kuhle kakhulu. Kwakunomunye umnumzane wayefune iziklabhu, ezinakekela iy'klabhu zakhe. Kepha-ke wabhekana nenkinga yokuba ziyantshontshwa iziklabhu zakhe, ngoba akusekeliwe la esibayeni sakhe. Inkinga ubehlezi abhekana nayo leyo.

Izintuthwane zibaluleke kakhulu ey'mpilweni zethu, kakhulukazi nasezitshalweni. Izintuthwane zisabalalisa impova. Impova bese isincede ukuba izitshalo zethu zikhule. Ngakho-ke ukufunda ngokuzintuthwane kungincede kakhulu ukuba ngazi ukuthi umsebenzi wazo yini lapha emhlabeni. Zisabalalisa impova ziyasinceda kakhulu.